Xa udlala ibhola nabanye abantwana niye nakhe ubuhlobo ngoba niye nibuzane namagama, ndingamcacisela ukuba makaye qho ayodlala ibhola abe nobubele kwabanye abantwana. Ubuhlobo buyakheka umntu angazimiselanga noba uzawukha ubuhlobo.

Ukunqaba kwezixhobo kakhulu kuyenza nyani ukuba abantu abamnyama bengafikeleli kwinto yoba bazawudlala ibhola yombhoxo kanti ke kubantu abamhlophe banazo izixhobo zokudlala ibhola yombhoxo.

Uzawudibana nabanye abantu abafana naye nabamthandayo naye abathandayo, ubuhlobo buyaqaleka kancini kancinci.

Kukuba umntu atye ngokwempilo futhi abe semandleni.

Ibhola yombhoxo nebhola ekhatywayo zezona ntlobo zemidlalo ezikhuthaza intsebenziswana nomanyano.

Ngoba uyafunda kwalapha kuni nifunde zonke izinto ezinintsi xa nilelo qela nibone uba yeyiphi i-weakness yomnye, yeyiphi i-weakness yomnye, ufunde nikwazi ukusebenzisana nikwazi ukuncedisana.

Ndicinga uba umntwana, okokuqala, mse emabaleni uba abone abanye abantwana xa bedlala loo nto ingatsala loo nto ingatsala umdla kuye afune ukuzama aphele naye loo nto ayithanda.

Yimidlalo yombhoxo, nebhola ekhatywayo ne-netball.

Ngoba eMzantsi Afrika ngabantu abamnyama, abantu abamnyama ngokwegazi bomelele futhi ke basemandleni ngenxa yezinto abazityayo. Abatyi ukutya kuthiwa yi-junk food. Batya ukutya okuphekwayo, okubiliswayo okunika amandla. Yiyo le nto bomelele okanye begqeyesa kakhulu kumdlalo wombhoxo.

Abantu boMzantsi Afrika bakwazi ukuqonda ukuba uMzantsi Afrika uyakwazi ukugqwesa kwiinto ezininzi, banyusane, bomelezane mntu ngamnye uyaqinisekisa ukuba umntwana wakhe uyafunda futhi uyazimisela alolonge ukuze afikelele kwindawo ephezulu kwezemidlalo.

Ngoba uyalulongisa kakhulu futhi unika amandla ebantwini abatsha ngoba kufuneke balolonge oko okokoko balolonge balolonge, loo nto ke yenza ubana bangabikho kakhulu ezitalatweni bamoshe kodwa babe phaa.

Ndingathengisa izixhobo zokulolonga, ndingathengisa izixhobo zokulolonga.

Ndingathi makaziqhelise ukuthetha nalapha kuthi endlini, aqhele ukuthetha, aqhele ukuthetha nembilini yabo, ndihambe ndimse emabaleni ayobona ukuba abantwana bathetha kanjani, ndimse kwii-restaurant abone abantu abanintsi, akwazi ukuthetha nabantu abanintsi. Loo nto leyo akunoba lula kodwa ingamenza ukuba ayeke uba neentloni okanye zihle nje kancinci.

Ngoba amaxesha amanintsi, amaxesha amanintsi basebaleni bayazilolonga okanye bayodlala kwiindawo ezahlukileyo, abekho sezitalatweni bacinge ukumosha kufike iingcinga zongendawo.

Ndingaqiniseka kwimali esiyenzayo njengomqeqeshi webhola ndiyayithatha laa mali, ndiyigcina ukuze sikwazi ukuthenga imoto ethile ezizawuthutha abantwana.

Umntana esemncinci kungamosheka ingqondo kuba e-exposed kwizinto ezithile, ndicinga uba ingamosheka ngolu hlobo, ngolo hlobo.

NguZola Rayibana ngoba uzimisele kakhulu futhi uyayithanda le nto ayenzayo.

Ziyanceda ekuloleni izimilo zabantwana futhi zivula ingqondo ngoba umntana igazi lasoloko lihambela phezulu futhi umntana utya ukutya okusempilweni akalibali naxa efunda.

Ndingathanda ukuba baquke imidlalo yokudada, bafunde udada kwenziwe ngoba bakhona abantu abanesakhono sokudada okanye abantwana abanesakhono sokudada ezilalini.

Owona mdlalo ogqwese kakhulu eMzantsi Afrika ngumdlalo webhola, eMzantsi Afrika umdlalo webhola uyathandwa kwaye ugqwese kwiindawo yonke, nakwiindawo yasezilalini.

Ukusebenzisana kuyancedisa kakhulu ngoba umntwana wam uzawufunda ukuba yintoni omnye umntu ayenza ngcono njengoba besebenzisana. Ngoko ke xa nisebenzisana uzawubona uba yintoni enye umntu ayenza ngcono, yintoni endinoyifunda kuye.

Luvula ingqondo kakhulu elutsheni kwaye bayabambisana kakhulu, loo nto idingekayo xa ungumntu okwazi ukukhokhela wenze okanye uqinisekise ukuba abantu kwezemidlalo bayabambisana kwaye bayanyuselana phezulu baxhasane.

USiyanda Rasi ngoyena mntu gqwese kakhulu kwiqakamba ngoba ngoyena mntu ozimiselweyo kwaye abantu baye wamthanda kakhulu.

Umdlalo webhola ndingathanda ukuba ukuqukwe esikolweni sam ngoba abantwana abanintsi ndiyababona uba bayakuthanda ukudlala ibhola.